Kofuneka mina njengodokotela naso isiguli siqinisekise ukuthi sinazo zonke izinto esizoyidinga ukuze i-consultation yethu iphumelele. Ngikhuluma mhlampe ngento efana no-inthanethi, no-vidiyo uma mhlampe ngizodinga ukumbona ebusweni, ne-voice futhi ngikwazi ukuyizwa kule nto esiyisebenzisayo. Ngidinga futhi ne-quality of ye-khamera yakhe ibe yinhle kakhulu ukuze akwazi ukungitshengisa la emzimbeni izinto ezibonakalayo. Nanokuthi-ke nami futhi ngikwazi ukuba nekhwalithi enhle nami ezoveza kahle lokhu isiguli sami esingitshengisa kona.

Imuvi engingayithatha ingaba ukuhlangana kwey'thombe ey'mile ey'ningi ey'fana ney'thombe zemvelo. Ama-nature documentaries noma amavidiyo aqoqwe ngey'khathi ey'thile zomhlaba noma izimo ey'philayo, izindawo zemvelo noma izimpendulo zesimo sezulu. Lokhu kuzobiza iy'gidi zemali, kuye ngezinga lempumelelo yephrojekthi kodwa kunciphe kuncike kukuthi kuzoba nemibono yokufinyelela ethile kwababukeli, iy'thombe ezahlukahlukene kanye nomsebenzi owenziwa empumelelweni.

Ngingasebenzisa i-VPN, i-VPN-ke ivikela idatha lami, uma ngizoxhumana ngizoxhuma nge-Wi-Fi yomphakathi. Ivimbela-ke abantu abafuneki ukuthi bafinyelele kwimininingwane yami. Ngiphinde futhi ngigweme ukuthumela imininingwane ebalulekile njengoba i-Wi-Fi yesikhumulo sezindiza nje ingavikeleka. Ngingagwema ukungena kuma akhawunti abalulekile. Ngiphinde futhi ngigweme ukuthumela futhi imininingwano yasebhenki noma ngithumele mhlampe izinto eyi-sensitive.

Cha, akusiwo wonke ama nethiwekhi avumela ukuthi idatha ongalisebenzisanga ngenyanga eyedlule aqhubekele phambili noma mhlampe ibe khona nangenyanga elandelanayo. Amanye ama nethiwekhi uthi nje mawisebenzisa noma ukhokhe ukhokhela leyo nyanga uma kunedatha ongalisebenzisanga ngaleyo nyanga, kusho ukuthi nje liyahamba noma libuyel'emumva. Ngenyanga ezayo bayokufakela futhi elanga leyo nyanga kwaphela leyo nyanga mawungaliqedanga indaba yakho leyo, bayalithatha nangenyanga elandelayo futhi uphinde usebenzise leyo datha, kodwa-ke akhona ama nethiwekhi othi uma ukhokhela inyanga akunikeze uze futhi udlulele ngaphesheya noma udlulele kwinyanga elandelanayo elandelayo.

Uma ngifika esitolo ngizofike ngibacele imali engigibele ngayo noma imali ye-Uber. Kuyoba sempendulweni yabo ukuthi siqhubeka kanjani. Uma ngibacela imali yami yokugibela, ebese bona bayazehlisa betshengise ukuy'sola, cha sizokhuluma bengilungisele ngiyithathe i-router. Kodwa uma ngizothi mangikhuluma nabo kube nempakamo okutshengisa nokudicilela. Ngiyayiyeka i-router ngifuna i-refund yami, ngiyahamba ngiyoyifuna kwenye indawo.

Ngingasebenzisa indlela esekelwe ukusebenzisana nabalaleli efaka izinto, ey'fana nokuxhumana ngey'ndlela ezintsha noma ukudlala umculo ofanele ey'thile. Lokhu kungakhalisa kungakhulisa ukuhlanganyela kwabalaleli ngokusebenza. Babe nengxenye yokukhangisa benze ney'phakamiso noma bathumele imibono yabo ngesikhathi sokukhangisa.

Isikhumulo sezindiza kumele inikeze isevisi ye-Wi-Fi ekhokhelwayo ngoba abantu sidalwa bahlale ema esikhumulweni sezindiza. Umuntu ufika esikhumulweni sey'ndiza ngoba eyogibela indiza ezomuyisa kwenye indawo noma ukuleso sikhumulo ngoba usuphuma, sewehlile endizeni uya kwenye indawo noma uyakhonektha, uyogibela indiza ezoba nayo in thirty minutes or in in an hour. Anguboni kuyinto enhle ukuthi bethi i-Wi-Fi ayikhokhelwe i-Wi-Fi akube yinto yamahhala ngoba abantu abahlali isikhathi eside esikhumulweni sezindiza.

I-Wi-Fi esikhumulweni sey'ndiza kumele kube ngeyamahhala. Akumele kube nekhokhelwayo ngoba abantu abafiki behlale basuke bengabantu abahambayo. Uma ufika e-airport usuke uwumuntu oyogibela indiza leso sikhathi esifishane ukuthi ungazi ukhokhele i-Wi-Fi, uphinde ufike kwelinye idolobha noma kwenye indawo. Nakhona ufika uyaphuma vele ngoba usufikile, awuzile ukuzohlala la e-airport. Kwesinye isikhathi usuke uwumuntu, o-connect-ayo uzogibela usuke endizeni, uyogibela enye futhi indiza eya kwenye indawo. Kanjalo futhi asikho isidingo sokuthi ukhokhele u-Wi-Fi. I-Wi-Fi ayibe eyamahhala ngoba e-airport asihlali isikhathi eside.